Imisebenzi noma izivivinyo engingazisebenzisa ukukhombisa imigomo, nokuhlangana, nobuciko, ukuthi kumele begqoke ngokufana, begqoke izimpahla ezesintu.

Uma angiqhathanisa amasiko omngcwabo wamaZulu namasiko omngcwabo owamaNdiya, okufanayo ngakho ukuthi womabili alawo, lawo masiko, ayasigeza isidumbu okanye umufi. Okungafani ngawo alamamasiko ukuthi, ini amaZulu ini, ayamgubhela umuntu, ayamngcwaba, kodwa, ini amaNdiya awamngcwabi umuntu, kepha wona, wona ayamshisa.

Indima edlalwa abadala ekudluliseleni ulwazi olwamasiko ukuthi, ukuthi abasitshele ukuthi silandelele amasiko. Futhi uma sibuya emathuneni sigezwe, okanye sigeze izandla uma uma singakangeni ejalidini, uma sisazongena ejalidini. Iwona amasiko abawadlulisayo kithina, thina esisasebancane.

Imidanso yethu thina amaZulu idlala indima enkulu emasikweni ethu. Into engenza ukuthi angisho lokho ukuthi le midanso lena ibidanswa nakudala lena emandulo. Uma usuyidansa manje kuyafana nanokuthi uqhakambisa amasiko wethu, thina singabantu abamnyama, abaZulu.

Usikompilo olwemvunulo alubaluleke kakhulu ngoba lisikhumbuza amasiko wethu thina singamaZulu, esingabantu abamnyama ukuthi, ukuthi singobani, sivelaphi, sidabukaphi. Manje lokho, lokho kubaluleke akakhulu kuyafana, kufana njengemihlobiso eyakhona iyaziveza ukuthi, ukuthi amasiko akwaZulu, ngoba iningi elimihlobiso eyakhona, imihlobiso lena egqokwa.

Insizwa ingaba, ingaba nozwelo olukhulu ngoba ngingacabanga angezinto eziningi esebedlule kuzo.

Ukudla, ukudla okwesintu kubaluleke kubaluleke, kubaluleke akakhulu kabi ngoba kuyayisiza imizimba ukuthi ikhule kahle futhi iqine. Ngaphandle okwalokho ukudla, ukudla okwesintu kuyasikhumbuza ukuthi thina singobani, sivelaphi nale ndabuko yethu, thina esingabantu abamnyama.

Ukufana noma ukuhluka engikubonayo endimeni eyamaZulu noma kweyamaSuthu ukuthi, ngizoqala ngokufana. Okufanayo ukuthi bonke, bonke bayahamba abosokela, bosokela entabeni. Okungafani ukuthi, ukuthi abagqoki izimpahla ezifanayo uma ngabe, uma ngabe sebesentabeni, futhi njena abafundiswa angendlela efanayo uma ngabe sebasentabeni. Yikho lokho okuhlukile kuwo lawo masiko, engikwaziyo.

Ukudla engikwaziyo okungalinganiselelwe phakathi kwemithelela yendabuko eyesimanje, ukudla okunempilo, ukudla okunjengobhontshisi, ithanga, iklabishi. Lokho kudla lokho ukudla okunempilo okwakudala.

Ngingawondla ngokuthi ngiwufundise kabanzi ngamasiko futhi ngiwufundise mayelana nokungcwaba ngokwesintu. Ngingawufundisa ngamasiko, ngiwufundise mayelana nokungcwaba ongokwesintu.

Ukuqonda kwami ngokubaluleka kumkhosi kokwethiwa kwegama lapho umntwana esanda kuzalwa. Ukuqonda kwami ukuthi abazali uma ngabe betha ingane igama, kusuke akuno, kunomlayezo kulelo gama ukuthi, ukuthi alichazanga. Kuyenzeka ukuthi badlule ebunzimeni ebukhulu ukuze bethole aleyo ngane. Manje uma abazoyetha igama abazoyetha igama eliqondene nakho lokho, lokho abunzima abadlulile kukho. Manje akubaluleke kakhulu ukwetha, ini ingane igama, uma isasanda kuzalwa.